Ee, mehleng ya kajeno dintho di fetohile. Ebile dintho di ngata batho ba bohlale haholo. Ke bone hore kobo ena ya rona e se e kgona ho etsa diaparo kasheno. Batho ba kgona ho etsa marikgwe ka yona kobo ya rona e leng seanamarena. Ba kgona ho etsa dijesi ebile ba kgona ho etsa dikipa. Ka hoo, rona re le Basotho re hloka ho ithekela kipa tsena kapa dijesi kapa bodikgwe. Wena o tla tswa ka wena motho hore o kgahluwe ke efeng. E le ho bontsha hore rona re a re bana ba thari ya tshepe.

Ke nahana hore bomme ba lokela ho apara ka tsela e nepahetseng hore ba rute bana ho apara le bona ka tsela e nepahetseng. Ha mme a etsa se nepahetseng, ngwana a ke ke a etsa se fosahetseng.

Tjhe, ke bone e ka ha e tsamaye hantle le dinako tsa ka, ka ha ke bone e ka ho ba le leemenyana ha tsa bo ntate, di le kanqane tsa bo mme, di le ka nqane. Ekare ho na le kgethollonyana kapa ho na le ba batlang ba kgellwa fatshe. Ha o shebile, hobaneng ha ke tjho. Hobane ha o sheba ha o le ka diphahlong tsena tsa tse re reng ke tsa bo ntate. O tla fumana ditheko di batla di le hodimo haholonyana. Ene seo se etsa hore bo ntate ba be le matla ho feta bo mme.

Ha ke kena lebenkeleng, nka qala ka botsa hore na dikipa di ya rekiswa tsa mofuta oo e lekgabunyane la ka le tla be le di batla. E bang di rekiswa, ke tla di reka empa e bang di sa rekiswe. Ka se re phela mehleng ya hona jwale jwale. Ke tla kena internet-eng ke botse internet-e hore diaparo tsa mofuta oo nka o fumana kae?

Phoso ena e qadile ha ne re hata ka leoto lesele, re kgahlwa ke none e feta e hlotsa. Teng ke reng ha ke tjho jwalo, ke bolela hore re ile ra kgahlwa ke manyesemane le diphahlo tsa bona. Ke nahana hore re le tjhaba sa rantsho. Re lokela ho ipopa ngatana nngwe re tshehetsaneng. Mme re hodise setso sa rona. Ka ho etsa tjena re lokela ho bula di-firm-e tse rekisang diaparo tsa setso tsa fabric e batlang e le boemo bo hodimo. Hore setso sa rona se senya mmele feela ka ha re a tseba moetlo o senang setso wa timela.

Matsatsing ana mosebetsing o se o kgethelwa ka tsela eo re tlamehang re apareng ka yona. Ha o apere tse ding tsa diaparo tsena tsa setso. Ba bua lentswe lena la la senyesemane ba re ha re professional.

Re rata modiyanyewe hoba modianyewe o hlalosa Sesotho kaofela ha o shebile modianyewe. O na le o entse ntho e kang thabanyana. Hangata dithaba di tholahala Basothong le teng tse ntle tse entseng o tshwanang le wa modiyanyewe. Modiyanyewe hape o ngotswe ho ona monana, Sesotho kapa lona Lesotho. Ho bontsha hore ke diaparo tsa Basotho ebile Basotho ba o rata haholo katiba enana.

Ha o le ngwana, o tlameha ho ya ka setso sa bo ntate ka ha, ha bo ntate ke heno.

Ho fetohile dintho tse ngata haholo ka ha mehleng ya kasheno ha so iphelelwa fela. Batho ha ba sa natsa tse ngata. Ka hoo, re lokela ho natsa dintho, meaparo, setso sa rona le tse ding tse ngata.

Ngwanaka ke tlo qoqela ka puo ena ya rona ya Sesotho. Ke puo e monate. Puo ena e qadile kgale kwana le ha ke sa tsebe hantle hore e qadile neng, empa puo ena ya rona ena e monate haholo. Ke ke utlwile batho ba puo tse ding ba re ehlile puo ena ya rona e monate. Re paqamisa leleme la rona ha monate. Ha re bua mona na.

Manyesemane a na le maele a wona e ba bolelang mona. Hore ha o batla ho pata ditaba ho motho a motsho, o di ngole fatshe. Ka hoo, ke nahana batho ba bangata ba botswa ho bala ntho tsenana. Ka hoo, re lokela ho shebana le dibuka tsenana hore tsena tsohle tse ho buang ka tsona e leng ho hlomphana, ho ithuta ho lema, ho hodisa bana hantle. Re lokela ho eletsa bana kapa rona batho ba baholo ho bala hore re ka hodisa bana ba rona jwang ka tsela e .

Ee, ke ile ka kopana le tsona tse ngata. Ke sebedisa mokgwa wa hore ntho enngwe le enngwe e ke e badileng ka yona. Ke a e latellisisa ho fihlela be ke iutlwisisa.

Neng neng batho bana ha ba etsa meetlo ena, ba tella moetlo wa rona. Ka hoo, ke ka hona re founelang bo maponesa ho tlatla, ba tlo thiba nthonyana tse tjena. Neng neng re haellwa ke tsebo, ke ka hoo, re etsang ntho tse tjenana.

Ke nahana hore ke nkgono le ntatemoholo haholoholo bona. Ke bona ba lokelang ho re ruta ka tsena. Hoba bona se ba fetile ditepeng tsena tse malome kapa rona re leng ho tsona, ka ho ba tseba dintho tse ngatanyana ho feta rona.